Ukunakekela abantu abadala ngendlela efanele. Izinkolo, enkolweni yakudala umuntu, umuntu noma umuntu omdala emndenini kumele ahlonishwe, kumele ayenzele yonke into ayidingayo, ngoba isikhathi sakhe sokuthi aphumule sesiseduze. Zihlukile-ke zihlukile izindlela izindlela zenkolo ekunakekelweni abantu abadala nezinqumo zokuphela kwempilo. Ezinye zazo, sizwa ngaye loyo muntu omdala ukuba ufunani, ayenzelwe ngendlela efanele. Kwesinye isikhathi bayamthatha bamuyise kunendawo ebizwa nge-old age lapha bakufundela khona ukuthi ba-deal-a kanjani ngalezo zinto ekunakekeleni abantu abadala.

Oh, izinselela ezemlilo emjondolweni nalezi ezisendlini. Oh, lezi ezasemijondolweni kungaba amanzi uma umujondolo uzocala ukubamba umlilo kungaba amanzi bacime ngamanzi, kodwa amanzi nawo abalulekile futhi ayaphuthuma ekucimeni umlilo. Bese lezi eziba khona ezindlini khona lezi ezibiya, ezibizwa ngama-fire extinguisher. Lezo zona zisetshenziselwa ukucima umlilo, kodwa zona ziphuthuma kakhulu, zenziwe zona ukuba umlilo noma ungacala zina le effort zinalophawu or amandla amakhulu ekucimeni umlilo. Lezo zisezingeni eliphezulu kena ziyathengiswa, zibekwa emabondweni.

Akudingeki ngoba i-COVID-19 kuyi-cure eyenziwiye. I-COVID-19 kuyisifo esenziwe, asiyisifo esiziqhamukele seyenziwe. So, uma uzoshuthwa kwi-COVID-19 booster kuzoba nomthelela omubi kakhulu ngoba kungagcina sekulimazwa kungagcina sekulinyazwa amandla angaphakathi kwabantu ngoba uma uma kuzoba nama-injection or izihlaba eze-COVID-19, kungagcina kuba nomthelela omubi kakhulu ngoba kuyisifo esenziwe, akusiyo isifo esiba khona. So, ukuhamba kwesikhathi leyo injection ngaphakathi izokulimaza kakhulu, izokunceda .

Oh, uma esola ukuthi une-COVID-19 angahamba ayohlola, ayohlola emakliniki, a-check-e ukuba unayo i-COVID-19. Kodwa lesi simo, sivame ukuphatha laba abahlala le emathawuni, hhayi endaweni hhayi endaweni yasemalokishini. Angahamba aye ekliniki ayo-check-a, bamnike amaphilisi nama-testimony a-check-e ukuba uphethwe yini. Kodwa le ivamise ukuba umkhuhlwane, uphathwa umkhuhlwane kunesifo abathi yi-flu, iya kuvamise ukuba yiyo le eyenza kanje, kodwa ne-COVID-19 inokucala kanje.

Kungagcina sekumholela ekutheni abe nezinye izifo noma izifo zakhe zibe lukhulu kuye. Kwesinye isikhathi imithi onikwa ngudokotela osuke ekunika ngesizathu sokuba azi ukuthi uphila kanjani, noma umzimba wakho unamandla kangakanani ukuze uzoncedwa yilo muthi kodwa uma uzowuyeka lowo muthi ungagcina impilo yakho isengcupheni ngenxa yokuyeka lowo muthi osowunikwe udokotela uthembele kulo womunye umuntu. Ungagcina ususweleka, uyehla nasemzimbeni, ube nezinye izifo obongazazi ngenxa yokuyeka lo muthi bowuhlala uwuphuza.